Abalimi kufanele banikelwe amalungelo wokubeka amanani wemikhiqizo yabo ngoba ngibo abafaka imali, isikhathi nemizamo ekukhiqizeni ukudla. Abalimi mabangalawula iintengo zemikhiqizo bangathola inzuzo abafaneleko begodu lokho kungabakhuthaza bona baberege kuhle. Kodwana ukuvumela abalimi ukuthi balawule iintengo kungabanga umbango njengalokha amanani wokudla akhuphuka khulu angathinta abathengi kumbi nofana lokha amanani aphasi khulu angalimaza abalimi abasakhulako. Ngakho-ke urhulumende kufanele angenelele kwesinye isikhathi ukuvikela bobabili abalimi kanye nabathengi.

Isomiso sibangelwa kutjhuguluka kwesimo sezulu. Ukungani kwezulu isikhathi eside umhlaba ukugcina uwoma, iinthelo kanye nefuyo azisatholi amanzi. UkUberegisa amanzi ngendlela engakalungi, ukuwaberegisa ngokweqileko ngaphandle kokuwawonga, imithombo yamanzi iphela masinyana. Ukutjhisa komhlaba kubangela isomiso.

Ababeregi bemaplasini baphila ngaphasi kobujamo obunzima khulu ezintweni ezinengi. Umrholo ophasi, abanengi bathola umrholo enganeli, engakhambiselani neendleko zepilwabo. Isimo sokUberega, baberega ama-iri amanengi ngaphandle kwamaholide, ukuphumula namkha inzuzo ebafaneleko. Ukuhlukunyezwa namkha ukungahlonitjhwa, ababeregi bahlangabezana nokuhlukunyezwa ngokomlomo namkha ngokobulili.

Iye, ukudla iinthelo ngamalanga kungamgulisa umuntu kodwana lokhu kuya ngomhlobo weenthelo, inani lokudla kanye nesimo sepilo somuntu namkha lokha umuntu adla iinthelo ngokweqileko. Ukungahlanzeki kweenthelo kuyamgulisa umuntu ngombana zinamagqiwana asele kizo. Ukudla iinthelo ezivuthwe khulu lokha nawuziphekako namkha esele zibolile, zonakele. Iinkinga zamathumbu, iinthelo ezine-fibre enengi zibangela ukuvuvuka kwamathumbu, ukubhodla namkha isilungulela lokha nawuqeda ukuzidla.

Iperegisi sithelo esithambileko ngaphakathi, sinendumba elikhune ekumele isuswe nakudliwako. Ivame ukuba mnandi khulu nasele livuthiwe.

kwemithangala yokukhambisa amanzi bona angene edamini, ukUberegisa ama-station wokukhambisa amanzi bona angene edamini, ukuvuselela imithombo nemifula yeendawo, ukulungiswa nokuhlanza kwemithombo nemifula emincani eduze namadamu kungarhelebha bona amanzi angene lula.

Emihlanu yemirorho engiyaziko, mifino le ekhulela esigangeni, isipinatjhi, umfino wetamati, umfino webhedrudu, umfino wamaleya.

Ukusetjenziswa kwemithi yokuvikela iintjalo, ukulima okuhlanzekileko, ukutjhugulula iintjalo ezihlanyelwako endaweni efanako iminyaka le. Ukufaka iimvalo ze-net, ukusetjenziswa kwama-net kuvikela iintjalo emoyeni nasemawuruwurwini, ukulima ngendlela yemvelo, ukuvikela iintjalo ngaphandle kokusetjenziswa kwemithi.

Iye, ziyawavula amathuba womsebenzi kwezelimo. Kufuneka abantu abanengi emikhakheni ehlukahlukeneko njengokutjalala, ukuvuna, ukupaka kanye nokuthuthu iinthelo, ukuthuthukisa amarhwebo asakhulako njengesivande sangekhaya, ukufuya iinkukhu namkha ukufuya iinkomo neembuzi kanye nezimvu.

Umhlobo wehlabathi okhona ukuveza iinthelo kuhle, yihlabathi enothileko amanzi, ihlabathi enomanyora phakathi, ihlabathi ebizwa bona yi-loam. Ihlabathi ehlanganiswe kuhle inamanzi amanengi afunyanwa ziintjalo. Ihlabathi le ilungele iintjalo ngombana ivumela umoya bona ufinyelele emrabhini, ugcina amanzi kodwa ayiwadedeli.

Iye, iyabonakala imizamo karhulumende yokukhuthaza abomma bona bazibandakanye kwezokulima ngombana urhulumende uthuthukisa ipilo yabomma ukuqinisa zomnotho emindenini yabo kanye nokwenza abomma babe malunga abalulekileko kwezelimo nezethuthuko. Amahlelo wokuthuthukisa nokufundisa abomma ngendlela zokulima, ukuphatha ifuyo kanye nokuphatha irhwebo, ukubalwa kwabo emahlelweni womhlaba. Urhulumende unikela abomma amathuba wokuzuza umhlaba wokulima ukuhlanganisa amaqembu wabomma ababalimi.

Abalimi bafundiswa ngokwaneleko ngefundo epheleleko ngezemvelo okwenza bona babe nelwazi elaneleko ngokutjhuguluka kwesimo sezulu kanye nomthelela yayo ekulimeni. Urhulumende nemNyango wezeLimo uzama ukuqalisa amaprojekthi wokufundisa abalimi, iinhlangano ezizijameleko zenza umberego yokwazisa nge-climate change kubalimi.

Awa, akakaphephi ukuthi abasebenzi bemaplasini basebenze nakuna izulu ngombana ihlabathi izokugcina imanzi, angeke bakghone ukukhamba begodu lokha izulu mawulina kungenzeka kube neenkhukhula zamanzi, zingabakhukhula baminze.

Intengo yeembaseli ibalimaza khulu abalimi abasathoma ukulima, khulu abalimi abancani abangakabi nenzuzo eqinileko. Nazi iindlela ezahlukahlukeneko intengo yeembaseli ebathinta ngayo, iindleko zokuthoma eziphezulu, iimbaseli ezifana namafutha, ipetroli, imbewu, umanyolo, yokuvikela isifo nezinye izinto ezisetjenziswa ekusebenziseni zibiza imali enengi. Abalimi abasathomako bavame ukungabi nemali eyaneleko noma isekelo eliqinileko ngakho iintengo eziphezulu zingabavimba ekutjaleni ngendlela efaneleko.

Amanzi wedamini wangekhethu awakahlanzeki ngokupheleleko. Kufanele ahlolwe, ahlungwe noma nofana abiliswe ngaphambi kokuwasebenzisa khulu siwaberegise ukusela nofana lokha sipheka. Ukusebenzisa amanzi la ngendlela engena ipilo kungaba yingozi eempilweni zethu neenlwaneni. Amanzi asedamini akakahlwengeki ngombana lokha nakuneenkhukhula ziletha ihlabathi emanzini. Ngendlela le amanzi lawa athola iinzibi kanye namafutha, neensila zeenlwane. Ukutjhuguluka kwesimo ngikho okuthintha amanzi la bona ahlale angakahlwengeki.

Isitjhaba nofana i-tobacco inomthelela omumbi ebantwini abasebenza emaplasini ngombana inesifo esibangela lokha ukufakwa kwekhothini esikhumbeni. Imbewu yesoya inomthelela omumbi ngombana imbewu yesoya iletha uthuli ebantwini ababerega eplasini. Ikotini nayo inomthelela omumbi ebantwini ababerega eplasini kanye ne-anyanisi ne-garlic lokha nasele ziyokuvunwa zibanga ithuli, zingagulisa abantu abasebenza eplasini.

Iintjalo ezinjenge sitjhaba, imirorho efuthwako, ikotini, isoya kanye ne-anyanisi ne-garlic zilethela abasebenzi bemaplasini amagulo ngenca yokuhlangana nezibulalani mbuzani, uthuli ngamakhemikhali. Izindlela zokuzivikela ezifana nokusebenzisa amadlhavu, iimfonyo neengubo ezivikelako lokha nabasele bangene emaplasini bavuna namkha batjala.

Amahlelo karhulumende wokufundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo ayanela ngombana urhulumende nendlu yezelimo bayazama ngakho koke, bayenza amaqhinga wokufundisa abalimi ngobujamo bezulu ephasini. Njenganje sekuneenkolo zabalimi, bafunda ngobujamo bezulu begodu kunezinye iinhlangano ezizijameleko bakhamba bafundisa abalimi ngobujamo bezulu, kunamahlelo begodu kurhulumende afundisa abalimi.

wabasebenzi bemaplasini wokuphumula kufuze alawule mNyango wezaBasebenzi, ngombana umNyango wezaBasebenzi nguwo ovikela abasebenzi. Angekhe kwakghonakala ukuthi umnikazi weplasi kube nguye olawula amalanga wokuphumula wabasebenzi. Umnikazi weplasi uzokufuna kobanyana kUberegwe njalo kungabi nokuphumula kodwana umNyango wezaBasebenzi nguwo ovikela abasebenzi or nguwo okhipha isikhathi sababeregi ukuthi baberega nini, batjhayisa nini, baphumula nini.

Iinthelo ezitjalweko endaweni yangekhethu, kutjalwe amasiri lamuni, kutjaliwe umengu, kutjaliwe ibhanana, kutjaliwe i-orentji, kutjalwe kanye nama-apula kanye namaperegisi.

Iperegisi, i-apula, ibhanana, umengu kanye nekhabe.

Abasebenzi bemaplasini bayayithola imali ye-UIF, ngiyavuma ngombana bayithola lokha nangabe umnikazi weplasi ubabhalisile kwa-UIF ukuze bayithole. Umthetho we-UIF uvumela abasebenzi bemikhakha yoke, ufaka nabasemaplasini. Umthetho we-UIF uthi boke abasebenzi abasebenza ama-iri angaphezulu kwe-iri les-twenty-four ngesondo banelungelo lokuba bahlawulwe yi-UIF kuhlanganisa nabasebenzi besemaplasini.

Ungathintana nomNyango wezokuLima wendawo ekubizwa bona yi-Department of Agriculture, bala ukulahlekelwa kwakho begodu ubike ubujamo kusokhulumela kwezokulima wesifunda namkha wendaweni. Kungenzeka kube namahlelo wokusekela abahlali namkha abalimi abathintekako, thoma kabutjha amahlelo wokulima tjheja bona kuyakghonakala bona uphinde utjale ngaphambi kokuphela kwesikhathi sokulima.

Ukungathengwa kwesivuno sakho kubangelwa kukuthi ukungabi nemakethe namkha ihlelo lokuthengisa. Kufuze uzibandakanye neenhlangano zokuhlanganisa abathengi izinga namkha ikhwalithi yeentjalo zakho. Ikhamphani namkha abathengi bafuna ikhwalithi ethileko ukuthintana norhulumende namkha iinkhamphani kufuze ubathinte kusese nesikhathi ukuze babe babe sehlelweni lokuthuthukisa namkha lokukusekela.

Isiphila esimhlophe ngiso esithengwa khulu kunalesi esibovu ngombana esimhlophe sisebenza khulu lokha nakwenziwa ipuphu. Ipuphu isuka esiphileni esimhlophe nesitampa sisuka esiphileni esimhlophe.

ISewula Afrika ibangelwa kukuthi kuneendleko eziphezulu zokulima, inthako zokukhulisa iintjalo namkha isivuno, ubujamo bezulu obungakalindelwa, isomiso namkha iinkhukhula, ukungabi khona kwesekelo elaneleko kwabalimi abancani. ISewula Afrika ithenga kwezinye iinarha ukuze igcine isesimeni sezokudla esinzinzileko.

Awa, ipuphu yesiphila esimhlophe ngiyo ebonakala khulu kodwana ipuphu yesiphila esibovu eentolo awa ayisekho ayisabonakala.

Iinarha umuntu angarhwebelana ngazo yi-China, India, Germany, France, United States USA, Afrika ephakathi SADS.

Iye, kuyiqiniso elikhulu kodwana bakhona abantu e-Gauteng abayithengako ipuphu yamabele benza ngayo umdoko. ELimpopo ngikho la bayiberegisa khona khulu khulu khulu khulu khulu ukudlula zoke iimfunda lezi. ELimpopo bayayidla badla ipuphu yona le yamabele kwaphela nguloyo naloyo umuzi odla ipuphu emhlophe.

Sebenzisa imbewu ejamelana nesomiso sebenzisa iindlela zokonga amanzi i-smart farming, tjala ngesikhathi esifaneleko

Iye, isiphila singaletha amatjhugululo emnothweni wekhwethwapha begodu sisize abalimi khulu laba abasakhasako. Imakethe yezamazwe ngamazwe iyakhula isiphila singangenisa imali ekulu begodu namathuba wokusebenza imisebenzi yekhaya amatjhuguluko womnotho wekhethwapha angabakhona.

Lungisa umqhiqizo wakho, hlanza bewupake ngendlela ehlanzekileko nethembekileko kuhle umkhiqizo wakho. Bhalisa irhwebo lakho thola isitifikethi yokudla okuphephileko, qinisekisa izinga lemikhiqizo wakho. Thintana neentolo ezithileko, yenza iintengo zakho zibe nokuqintisana, thola isivumelwano esibhaliweko hlala unelwazi lemakethe.

Imbewu yamalamune ongayithola eentolo ungayithola ezikhungweni ezisemthethweni zokuhlwayela ezibizwa bona ma-certified messersi iintolo zokwelima ezikulu ezifana nabo-Starke Ayres abo-Agrico Pro-Veg Seeds.

abovu ungawathola e-Western Cape e-Ceres namkha eLimpopo e-Tzaneen, nase-Eastern Cape e-Langkloof valley ungawathola.

Yo, mangidle isiphila ngisutha khulu ngingahlala ama-iri amathathu ngingadli ngisuthiswe siphila.

Endaweni yangekhaya ama-avakhado atholakala lula ngombana imizi eminengi ineenhlahla zama-avokhado nanyana nje ama-avakhado wakhona amanye namanye anesikhathi sawo wokukhula nawokuvunwa.

Kungenzeka ukuthi iinkomo lezo sele uzithengile azizali namkhana uthenge iinkomo ezibizwa bona yikunzi ngombana ikunzi ayibelethi yikomo yendoda.

Iinkabi esele zizincani inyamakhona isathambile begodu ivuthwa msinya kodwana le ezisele zikhulile inyamakhona ithatha isikhathi ukuvuthwa begodu abantu abanengi abayithanda inyama enjalo.

Iye, iinkomo ezihlala elokitjhini zingaba yingozi ebantwini abayidlalako ngombana iinkomo lezi zikhamba zidla ezaleni zidla koke ukunqola okutholaka kusezaleni amakhemikhali amatjhefu lokho khona kungabangela abantu kobana bagule ngenca ye-food piosoning.

Ungazipha umtjwako wokudla kweenkomo okubizwa bonyana yi-cattle feed, isiphila esisiliweko begodu uziphe namanzi ehlwengekileko.

Okwenza kobanyana ikomo inganabambitheki ngokufana ingombana ikomo ihlatjwe ngendlela engazwakali, ayikakhitjhwa igazi ngemva kokuhlatjwa msinyana. Ikomo ife ngaphambi kokobana ihlatjwe ibulawe kugula namkha yitjhefu.

Iye, iinkunzi ozihlaba ngomtjhini inyama yakhona ingaba nepilo ngombana umtjhini lo wenziwe begodu uhleliwe ukuthi uhlabe njani ikunzi le begodu izokuqobelelwa njani inyama yakhona ngiyakholwa ukuthi inyama yakhona inepilo.

Iye, ekadeni abantu bebakholelwa ekutheni umuntu okwazi ukuhlaba ikomo mumuntu othize, angazi mumuntu owenze njani kodwana bona banekolelo leyo yokuthi umuntu kuyenzeka ukuthi nakathi uhlaba ikomo inyama yakhona inambitheke bese kube nomunye ongakwazi ukuhlaba ikomo othi nakahlabileko inyama yakhona inganambitheki ingabi mnandi.

Iye, ngiyacabanga ukuthi lokho kuqakathekile ukuthi iinkomo neenkomo uzibeke uzihlukanise ngeengaba neengaba ukuze umuntu nakazokufuna ikomo ethize azokwazi ukuyithola esigabeni sayo nalokha ofuna ikomo esezingeni eliphezulu eyi-quality uzokwazi ukuthi uzokuya esigabeni siphi begodu isigaba nesigaba sizokuba namanani namanani wayo.

Ngicabanga ukuthi la bangazithenga khona iinkunzi ezinengi zama-Brahman kukwaNdebele eMpumalanga ngombana ngikho la bahlabisa khona khulu amasokana amatjha kunaseLimpopo eSeshego.

Abafuyi abanengi bezimvu bathanda ukufuya umhlobo ofanako wezimvu nangombala ngombana ukuhlanzeka kwesibeletho lokha izimvu zizala namkha zibelethwa ngomhlobo ofanako, kuqinisekisa ukuthi zizokuhlala, zizokukhombisa iimfanelo ezithileko ezifaneleko, njengekhwalithi yoboya, ikhwalithi yenyama namkha ikhwalithi yebisi. Ukulawula lula isibaya nangabe zoke izimvu ziyafana, umlimi uyakwazi ukubona lula nakungenzeka lokha ukuthi ikhona imvu elimeleko, namkha ikhona iimvu engakaphili kuhle namkha imvu ekungasi ngeyakhe umfuyi lo, kungeyangaphandle.

Abantu abahlala eplasini abanalo ilwazi elipheleleko ngobunikazi benarha ngombana kunokutjhoda kwemfundo yezomthetho, abanye abantu abahlala emaplasini abakarhabi ukufundiswa namkha bathole ilwazi mayelana namaphepha asemuthethweni wokubhalisa kweenarha. Ukungabi nokuthintana namkha ukuba nelwazi emaplasini abantu abanengi abakwazi ukufunyana lula irhelebho namkha baye lula emnyangweni karhulumende ukuze bathole ilwazi, elifunekako elizakubarhelebha mayelana neendaba zobunikazi benarha.

Abahlali beendaweni yangekhethu bayiraga ngeendlela ezihlukeneko, ngoba isomiso siletha indlala ukutlhogeka kwamanzi kanye nokuncipha kwefuyo. Ukulima ngendlela yesintu abanye batjale iintjalo ezingafuni amanzi amanengi, njengamabele nezinye iintjalo ezikghodlhelelela isomiso. Isekelo elibuya kurhulumende namkha ihlangano abanye abantu bathole irhelebho lemikhiqizo yokudla amanzi namkha imali ukuze baziphilise, ngesikhathi sokuhlaselwa sesomiso. Ukusebenzisa amanzi ngetlhogomelo bayakha iinqobelana zamanzi namkha amanzi wezulu.

Abalimi

Abalimi abanengi beSewula Afrika ngokwemihlobohlobo abazuzi ngokulingana emnothweni welizwe ngombana iinzathu nanzi, umlandu webandlululo i-apartheid. Umlando wenze ukuthi inarha namkha umhlaba omnengi ube sezandleni zabambalwa khulu. Abalimi bebala elimhlophe kwathi abalimi ababantu abamnyama banikelwa umhlaba namkha inarha enganeli. Umehluko wobulili, abantu bengubo abanelwazi ukulima bavame ukuqalana nokungafinyeleli eensizeni zenarha namkha imali ngebanga lekolelo yomphakathi.

Akusilo iqiniso, elipheleleko eminyakeni edlulileko, iSewula Afrika beyizidla ngokuba neenkomo zayo ezikhulisiwe elizweni begodu bekungizo ezitholakala eentolo ezinengi. Kukhona nokungeniswako okubizwa bonyana yi-import kwezinye iinkhathi khulu lokha ngesikhathi lapha iinkomo zihlongakala ngebanga lesomiso namkha ngebanga la magulo, iSewula Afrika yangenisa inyama evela kwamanye amazwe. Umthetho karhulumende, urhulumende ulawula irhwebo leenyama ukuze kuqinisekiswe ukuthi ingeniswa iphephile begodu ayilimazi umnotho wabalimi bendawo.

Inyama yekomo esanda ukuhlatjwa iphopha iingazi qanzi ngombana ihlatjwa iminyaka yoke, inemithambo egcwele igazi nangabe ikomo isahlatjwa igazi alikaphumi loke emzimbeni. Ihliziyo ijamile ngesikhathi sokuhlaba ihliziyo iyajama, igazi elisele emithanjeni alisiphumi ngokwemvelo. Isiqubu sisagcwele igazi, lokhu kwenza bona inyama ibonakale kwangathi iyaphopha begodu ibonakala kwangathi imanzi. Ukulengisa inyama kusiza ukuthi, igazi eliseleko kancani kancani bese liyoma.

Iye, abantu abanengi bayabunyenya utjwala besintu. Iye, khona kukhona engikusolako ngabo utjwala lobu besintu ngombana utjwala besintu benziwa ngeendlela ezinengi begodu ukubenza kuthatha isikhathi. Kanye nezinto ezisetjenziswa lapho ukwenza utjwala besintu zinengi begodu ezinye lezi abantu sele sebazifakelana. Lokha abantu abanengi nabenza utjwala besintu bafaka isineyifu igwayi leli elibhenywako, balifaka lapha etjwaleni besintu godu lokho ngikho okungenza bonyana nginyenye khulu utjwala besintu ngombana isineyifu asingeni ngemzimbeni. Bafaka nalokha neempiridi, iimpiridi ezingakalungeli umzimba.

Iye, njenganje abantu abanengi eendaweni ezinengi neenarheni ezinengi sele badzimelele khulu, ekufuyeni iinkukhu kungombana iinyoni lezi ezinye lezi, azisatholakali eduze namkha azisatholakali ngobulula begodu lokha nawuthi uyozithenga inani lakhona, liphila liphezulu khulu, kungombana umkhiqizo wakhona uphasi. Okwenza kobanyana abantu bafuye iinkukhu kungombana iinkukhu ifuyo yakhona ukongamela imali begodu iinkukhu irhwebo leenkukhu lirhwebo eligijimako khulu elisetjenziswa babantu abanengi njenganje, ngilo elifaka imali khulu kunalokha ufuye iinyoni lezi ezinye lezi.

Abantu abanengi beSewula Afrika banamabubulo wokukhulisa nokuthengiswa iinkukhu kodwana inyama yeenkukhu iyabiza. Lokhu kubangelwa kukuthi lokha nawutlhogomela iinkukhu ukudla kwakhona kuyabiza nalokha usebenzisa isithuthi ukuyisa inyama yeenkukhu esilarheni begodu nenani. Nenani lokuthuthukisa nokusabalalisa iinkukhu liyabiza. Njenganje izinto seziyabiza, isithuthi ukunakekela iinkukhu kanye nokufunwa khulu inyama yekukhu ngikho okwenza kobanyana ibe phezulu inani lakhona.